Ekhayeni ndingakhuthaza ukuba wonke umntu athethe ulwimi lwesiNtu.

Yho, umama wam wayepheka umngqusho onezivuno phakathi. Wawuthi usangena nje uve nje ivumba leetapile ezibilayo, isipinatshi esibilayo, wayede afake nekhari. Wowu, wandikhumbuza iintsuku zam zobutsha bam.

Abantu ke sebesoyika ukungenelela xa bebona umntu esiwaphula umthetho. Umzekelo, ndakhe ndathathelwa iwotshi abantu bejongile kodwa babe soyika ukungenelela. Ubuntu nolwaphulomthetho azidibani tu.

Ingaba ngumngqusho nolusu. Owu, alumnandi! Kodwa abantu abanintsi ngakumbi abantu baphesheya abaluthandi ulusu.

Baza kuxhela imfuyo ezabe isetyenziswa kuloo mcimbi.

Ndiyacinga ukuba ingaba yimbeleko. Mhlawumbe kungafuneka kuqinisekiswe ukuba umfana lo wenzelwe imbeleko phambi kokuba aye esuthwini.

Imbophelelo yekhankatha kukuba ibakhangele abantwana ngokufanelekileyo, abenzele izinto zonke ekufuneka bezenzelwe esuthwini.

Kukunxiba amajeremane, uthwale entloko. Ijeremane lakho libe sezantsi kwamadolo, ubhinqele esinqeni.

Ndingaxhalatyiswa kukuba abantwana bam bangadibana, mhlawumbi umntu adibane nendoda ibadlwengulwe okanye babiwe.

Wowu, ndakhulela ezilalini kaloku. Sasitya umleqwa qho ngeCawe. Ndikhe ndakhe ndangawuthandi kakhulu ngoku sendikhulile kodwa ndithetha nawe nje, nanku embizeni umleqwa.

Kukukhuthaza izifundo zolimo kumabanga aphantsi abantwana bakhule nawo khona ukuze sibe nabalimi abaninzi.

Mhlawumbe zinganceda ii-festival zeenkcubeko ezahlukeneyo khona ukuze abantu badibane, babelane ngenkcubeko yabo, babelane ngokutya kwabo. Loo nto inganceda kakhulu.

Mhlawumbe kukuba bazibandakanye nokwenzekayo kwezo ndawo bahlala kuzo.

Ingaba kukwenza amaqembu okudlala ibhola okanye kwenziwe ii-cultural things.

Ininzi into umntu anokuyifunda. Inkcubeko yenye yezinto umntu anokuzifunda.